Kunyanzelekile uba ndiqinisekise uba wonke umsebenzi osebenza ngaphantsi kwam okanye kwikhampani yam unawo umshwalense wokuswela ingqesho ebizwa nge-UIF. Okokuqala, le nto isemthethweni, kunyanzelekile wonke umntu oqashayo abe umsebenzi wakhe uyambhalisa. Okwesibini, izoncedisa abasebenzi mhla kuphela umsebenzi ube nayo imali ebeyigcina kwi-UIF.

Ndingaqale ndibheke ukuba zingaphi izikolo ezikufutshane nale ndawo. Ndibheke ukuba ikufutshane kangakanani na nendawo yezithuthi. Ndibheke uba indawo ekuthengwa kuyo ukudla neempahla nempahla yasendlini uba ikude okanye ikufutshane kangakanani. Okokugqibela ndibheke ukuba izinga lobugebengu lingakanani na.

Ndingazichazela ukuba i-inshorensi yobomi yi-inshorensi oyibhatala qho ngenyanga ngoku usaphilayo. Ibhatala mhla watshaba okanye mhla wasweleka. Leyo mali leyo iyibhatala kubantu obabhalisileyo ozobe ubashiya ngasemva ukuba baqhubeke nobomi ngale mali ubashiyela bona.

U-cash send unazo iingenelo ezithile. Okokuqala, awudingi bank account ukuze ufumane le mali, ingena kwinombolo yefowuni yakho. Iyanceda ke loo nto ukuba wonge nakwi-charges eziye zitshajwe zii-bank xa kungena imali kwiakhawunti yakho.

Ewe, inobungozi kona into yoba imali yabo ingene kwii-bank zabo zabucala ngoba abantu bangayeba imali yabo. Siyazi ukuba kuyingozi ukukhupha imali kwi-ATM kumntu eyiqhelile, iya iba worse ke kubo aba bantu badala ngoba bona abawuqhelanga abanye abakwazi uwucofa lo mtshini wokukhupha imali.

Ndingathi abanalo ulwazi olunintsi ngeendlela zokukhulisa imali ngoba zinintsi iimeko eye kuthiwe nantsi into yokutyalisa imali ukutyala imali mabafake iimali zabo kanti ibe bubutsotsi. Yona ndingatsho ndithi hayi lusanqongophele ulwazi. Into engenziwa ngulo rhulumente agxilise kakhulu, agxinisise kakhulu apha esikolweni ukufundisa iindlela zokugcina imali nokutyala imali.

Ndingamcebisa ukuba enze u-cash send ngoba u-cash send uyakwazi ukukhupheka kwaPick n Pay kwaye angakwazi nokusose athenge ngayo ukudla kwalapha kuPick n Pay lowo azobe ekufutshane kule dolophu yangakubo.

Ndingamcebisa ukuba alinde ukuze kuqale imali yakhe izale ngoba xa ezoyikhupha kwangoko angatyabulwa ii-charges. So into ezomnceda kuba alinde iqale izale khona azothi xa eyikhupha izophuma inintsi.

Lilunge kakhulu eli cebo lengxowamali. Ukufa kuyinto evela ifike ingatshongo, kuyaquka. Ke ngoku xa kukhona ingxowa yemali esoloko ikhona ilindele isiganeko esinjalo iyancedisa.

Ndingamcebisa ukuba aqaphele ukuba angayixhaphazi okanye ayisebenzise kungekho sidingo ikhredithi okanye ikhadi lokuthenga ngetyala, ngoba eya mali akuyomali yamahala kuye kufune ayibhatale. Xa ibhatalwa ayibhatalwa ngolaa hlobo ebeyisebenzisa ngalo, ibuya inenzala.

Xa kunokuthiwa mandikhethe ndingakhetha i-inshorensi yoncedo lwezonyango olupheleleyo ngoba iziqokelela zonke. Uyakwazi ukubhatala xa usesibhedlela iyakwazi nokukubhatalela xa ugula.

Ndivuyelana nawe nyhani. Yenye yeendlela zokukhula le ukuba ufumane umsebenzi utsho ube noxanduva, kodwa ke ndingathi ume kancinci apha ekuthatheni izinto ngesikweliti. Ungase uqale wonge imali ngoba into yokuthatha iimpahla ngesikweleti siye izenze zibize, ngoba uye ufuneke uzibhatale uzibhatale nenzala yazo. Xa ungenzi kanjalo loo nto ke ingakuvalela amathuba kwixesha elizayo sowufuna ukuthenga into enkulu ngesikweleti ungakwazi, ngoba zange ukwazi ukubhatala kakuhle isikweleti sakho sakudala sempahla.